Into yokuqala endiyakuyibuza yile, umntwana wam uphilile. Eyona nto ibalulekileyo kukuba umntwana wam akonzakalanga. Indlu nokwakhiwa kwakhona, iimpahla inokuthengwa kwakhona kodwa ubomi bomntwana bubaluleke ngaphezu ukwazo zonke ezo zinto. Emva kokuba ndiqinisekile ukuba umntwana wam uphilile, ndingabuza ezinye iinkcukacha malunga nento eyenzekileyo njengokuba, kwenzeke njani okanye ngubani obe zikhohlakele. Kodwa impilo yomntwana yeyona nto iphambili.